Into endinokuyenza kukubiza umhlangano kuwo wonke abaqhubi beetekisi ukuze sizokwazi ubambisana, sisebenzisane. Kungabikho zingxabano okanye umlo ukuze sizokwazi uncedisana singabanqhubi beeteksi. Silwela ubugebengu sikhusele umphakathi wethu.

Ezi moto zincinci zimalunga ezibizwa ngokuba ziitekisi, umbono wani waso.

Kufuneke akwazi okokuba uzohlala ekhuselekile ezindleleni kwaye nosapho lwakhe kufuneka lihlale likhuselekile, kungabikho ziingozi zeemoto ezenzekayo.

Ayivumelekanga into yokuba abantu balayishe begqithile ngaphaa kwenani ngokuba izawuba yingxaki enkulu kakhulu leyo endleleni xa sowuhambayo. Kusuke kubekho into eyenzekayo okanye ugqajukelwe litayara okanye ufumane ingozi.

Iyakwazi ukuncedakala ngoba abaqhubi beeteksi kufuneke badibane babe nomhlangano ukuze bazokwazi ukubambisana.

Hayi, andinawo amava.

Alikho ibali endikhe ndaliva elimalunga neenqwelo zomoya.

Ndiziva ndikhuselekile kuba ndizokwazi ukugqithela.

Abaqhubi beebhasi into yabo yokuqala yindlela yothetha ngoba indlela yothetha yona abanayo. Nendlela umntu aqhuba ngayo akaqhubi ngendlela le kufuneka umntu aqhube ngayo. Umntu uqhuba ungathi ukungakhathali, wenzela uba uyaleqa kule ndawo ade afike kuyo.

Azange ndafumana ncedo.

Ibhasi yona ingenzeka ukuba ukwazi ukufumana ingozi.

Into eyenza ibaluleke kukuhamba ngeenyawo. Kukuba kukwazi ukuzolula, ukwazi ukuqhela indlela oyihambayo xa ungenawo umdla wokuhamba ngezithuthi okanye ngemoto.

Ukuba ungathanda kuphuculwe ntoni kwizikhululo zenqwelomoya ukuze kuncipheseke amagingxigingxi xa unohambo.

Kufuneke ahambe angahambi etheni ngoba iimoto zona azibuzi, zona ziyagqitha zikwazi nokumgila okanye ahambe nabanye abantwana.

Andinalwazi.

Kufuneke baqubhe ngendlela ekhathalayo.

Ukulibaziseka kweenqwelomoya kunophazamisa izicwangciso zokuhamba, kubangele ukuphazamiseka kwaye kukholelwe kwiindleko ezingalindelekanga.

Umqhubi webhasi akanalo ilungelo lokulayita icuba phakathi ngoba ayivumelekanga loo nto.

Ngoba ilokishi lena inezinto ezinintsi gqithi ukuze abantu bazokwazi ukufunda kuzo.

Irenki ineeteksi zayo nabantu bazo ukuze bazokwazi ukuphatha.

Kudla ngothiwa oonoteksi abanasimelo kwaye basoloko benomsindo osempumlweni. Ewe, yinyani ngoba bayathanda ukulwa apha kusasa xa kufuneke abantu bephangele emisebenzini. Into abayithakazelelayo, bakhalazela ngoba abantu babhatala ngeemali ezinkulu.

Ewe, ndikhe ndizive ndingakhuselekanga xa ndihamba ngeenyawo kungokuba kukho izikrelemnqa ezikwazi ke ngoku ukuxutha abantu izinto zabo ezibalulekileyo ezinjengee-cellphone.

Iimfazwe zeeteksi zibe yingxaki enkulu eMzantsi Afrika ngoba bayalwa kwabodwa, babethane baxabane, badubulane kwabodwa.

Kufuneke oonoteksi, kufuneke basebenzisane bahambe ngandlela ngandlela ezahlukileyo ukuze abantu bazofika kwiindawo abaya kuzo bephephile.

Andinalwazi.

Kufuneke abantu benze isicelo sokokuba bacele ukuyothathwa kwiindawo zabo abahlala kuzo ukuze bazokwazi ukuphangeliswa. Kungokuba, bengakwazi ukuthatha izithuthi zoonotekisi kungokuba bayakwazi ukungangeni kwezi ndawo abantu abaphangela kuzo.

Andinalwazi.

Ndakhe ndafumana imbeko eyoyikisa kungokuba bona abaqhubi beeteksi abanayo tu indlela yothetha nabantu.

Kukuxuthelwa izinto endleleni.

Kufuneka kuhambeke emini kungokuba emini kuyakwazi ukuphepheka, kodwa xa sowuhamba ebusuku kuzwuba, kuyakwazeka ukuba kubekho iingxakana encinci okanye loo ngozi izawuthe yenzeke apho.

Andilwazi.

Kufuneke kujongisiswe yonke into yokuba yonke into yomntu uba iphelelwe na.